Thekenoloji ya go bua ka lentswe go amile thata matshelo a rona ka gore batho ba rona ga ba na go itse go kwala mafoko a mangwe ka tsela e ba tshwanetseng go a kwala ka one. Ka gore go le gantsi ba tla be ba dirisa lentswe mme thekenoloji ke yone e tla be ya kwalelwa one. Ebile ke akanya gore go dirisa mantswe go tla emisa mokgwa wa bogologolo wa go ba ka gobane ga go nna go nna nako e ntsi e leng gore ba ba ga rona ba tla ba type-a, ba dirisa mokgwa wa go type-a ka one. Ka gore go le gantsi ba tla be ba dirisa go bua mme technology e tlabe ba type-a ka jalo bone ga ba na go nna le bokgoni jo bo tseneletseng jwa go itse go ka type-a.

Ke akanye e le selo se se molemo mo go rona baagi ba naga ka gore batho ba rona ba le bantsi ba latlha ditso tsa bone ka gore ba ya ba ikamanya thata le ditso tse ba yang ba di bona ka letsatsi le letsatsi ka mokgwa wa go stream-a. Mme batho ba di tsaya ba di dirisa mo matshelong a bone a letsatsi le letsatsi, mme seo se baka gore ba latlhe setso le dingwao tse e leng tsa bone tsa mo nageng ya rona.

Mokgwa o o siameng ke mokgwa wa gore o ye ko lebenkeleng o reka data, ka gore ga o reka mowa, mowa o na le tekanyetso e e rileng ya go ka reka data, mme ga o reka data ka bo yona o e reka e ka selekano se e leng gore ke sa madi a o tla bo o a tshwere ka nako eo.

Ke dilo tse di akaretsang metšhini e e dirisiwang ko mabenkeleng a di le megala e e mešwa ya sešweng jaana ya letheka.

Ke dikgang tsa fa mongwe wa ba ba dipolotiki o ne a re o ne a tseneletswe ko ntlong ya gagwe le sa batho mme ba leka go mmolaya ka tiriso ya sethunya mme dikgang tseo e ne e se nnete ebile e se boammaaruri.

Ke akanya fa ba dira jalo ka gonne ba batla re duele madi a a fetang a re a duelang ka gore ga re kgone go bona metshameko e re e ratang ebile nna ka nosi ke akanya gore ba tlogela ka gore nka se kgone go nna le bone ka go na le dilo tse di ratang, tse di mphetang.

Motlakase go ama tiragatso ya Wi-Fi ka gore ga motlakase o se yo ga gona gore Wi-Fi e ka kgona go bereka segolo-segolo ya di-router ka gore battery ya teng e a fela ga e kgone go nna nako e telele, motlakase o tla bo o seyo sebaka ka jalo ga gona go kgona go nna teng mo maranyaneng a boitapoloso. Mme gone go ka nna botoka ga di-router tse di battery di ne ke ka nna le kopano ya mokgwa wa solar.

Re ka tshwanelwa ke go ba rotloetsa ebile le go ba naya dintlha ka botlalo gore baesekopo e ba tshwanetseng go ya ko go yone ke ka ga eng ebile le mosola wa yone ke eng.

Ke dirisa data ya mekgwa wa internet-e ebile ke e reka ka diranta di le lekgolo ebile e ntsaya sebaka sa kgwedi. E dira ka go tsena mo mafaratlhatlheng a boitapoloso, ka go reetsa mmino, ka go shebelela le go stream-a ditshwantsho ebile lebaka la gore ke be ke tlhopile yone ya gore e na le tlhotlhwa e bonagalang ebile e dula nako e telele go ya jaaka ga e .

Batsadi ba ka dira yalo ka go tswalela dingwe tsa di-channel-e tsa mo dithelebišeneng ka gore bana ba sa tshwanela ke go tsena mo go tsone ka go di notlela ba dirisa mokgwa wa remote or-e kana ka go ba naya tetla go lebelela ditshwantsho tse di ba tshwanetseng ba dingwaga tse di ba letlang fela.

Ke akanya gore ga metswedi ya tshedimosetso go bile ga fetola mo Aforika Borwa ka ntlha e ba amogelang dikgang ka yona ka gore go le gantsi ba kry-a dikgang tse di farologaneng di tswa ko mafelong a a farologaneng ka nako e le nosi.

Tiriso ya megala e ka gore e ba thusa ka go bona tlhaloso le kitso e e tseneletseng ga ba dirisa maranyane a tlhaeletsano le ga ba tsena ba dirisa jalo yone inthanete ka go batla go dira dipatlisiso ka ga dithuto tsa bona.

Go le gantsi mangwe a mabaka a a tlwaelegileng go dira gore batho ba sa utlwa mogala ga o lela e ka gore o tla fitlhelang ga ba le mo di kopanong tse e leng gore ge difounu tsa bone di ka lela le go nna dikgoreletsi kana ba le ko mafelong a e leng gore ba mo modumong ka jalo ga ba na go kgona go ikamanya le batho ba ba tlabe ba ba leletsa mogala ka nako eno. Mme mabaka a ka fokodiwa ke gore batho ba ba tla be ba leletsa ba bangwe ba kgone go itse gore ka nako eo ba tla be ba le kae ba kgone go nna le puisano pele ga ba ka founa.